Dumela. E be ke bua le mang ho tswa bank-eng? Ke ne ke kopa ho fumantshwa, hlahiso leseding. Ka sekoloto sa nako e kgutshwane. Ke lakatsa ho etsa dintlafatso lapeng la mme wa ka. Ka hoo ke batla ho tseba hore na, nka kopa sekoloto jwang? Dipehelo tsa sona, ke dife? Le hore na ke hloka ditokomane di feng. Hore ke kgone ho thola sekoloto sena. Ke lakatsa le ho tseba hape hore na ha ke se fumantsha sekoloto sena, se tla patala jwang? bank-a e lebelletse eng ho tswa ho nna ka mora nako e kae? Ebe o ka kgona ho nthusa na moreso?

Account ya bank-a. Ke sebaka se bolokehileng, moo o bolokang tjhelete ya hao teng. Le ho e sebedisa ha o hlokahala. Ho bula account, o kgetha bank-a eo o e batlang, o batlang ho sebedisana le yona. O ya di ofising tsa bank-a ena, ha o fihla ba tla o fa diforomo tsa kopo ya bank-a. Tseo o tlamehang ho di tlatsa. E be o fana ka ditokomane tse hlokahalang, o nto fumana karete ya hao ya bank-a. Kapa dintlha tsa account ya hao. Ditokomane tse hlokahalang ho bula bank-a. Ke copy ya ID ya hao kapa passport-o e molaong, e tshebetsong. Bopaki ba address moo o dulang teng. E be he o ntsha tjhelete e qalang ya ho bula account.

Dumela motswalle. Keo letsetsa tjena ke ne ke hloka thuso ya hao. Ke kopa o nromelle tjhelete. Hona le dintho tsa bohlokwa tseo ke hlokang ho di reka, ka potlako. Empa ha ke na tjhelete hana jwale. Ke ne ke kopa hore o nromelle tjhelete ka mokgwa wa phetisetso ya tjhelete e potlakileng. Mokgwa ona ke mokgwa wa ho romela tjhelete ka ATM, kapa ho tswa ho bank-a ya hao, ho ya ho motho a tla kgona hore a e ntshe ho ATM. Mokgwa ona, ke mokgwa wa ho romella motho a se nang account ya bank-a tjhelete.